kumbe n'anga i dokodela ya xintu. I mutshunguri loyi a tirhisaka mimirhi ya ku ceriwa enhoveni ku tshungula mavabyi yo hambanahambana. I munhu loyi a swi kotaka ku hlanganisa vanhu ni mikwembu ya ka vona hi ximoya. I munhu loyi ntoto wa yena wu sukaka eka vakokwa wa kokwana wa yena.

Ndzi nga sungula hi ku n'wi seketela hi tlhelo ra swa miehleketo, ndzi n'wi tsundzuxa leswaku ku va alahlekeriwile hi nenge wa yena eka nghozi ya movha a swi vuli leswaku vutomi a bya ha yi emahlweni. Ndzi nga tlhela ndzi ringeta ku n'wi hlanganisa na lava va nga tshama va tikuma va ri eka xiyimo lexi fanaka na xa yena leswaku na vona va n'wi pfuna hi swa miehleketo va tlhela va n'wi byela kumbe va n'wi vonisa leswi vona va nga swi kotisa xiswona ku hlula xiyimo lexi va yisa vutomi bya vona emahlweni, na loko a fanele a famba madokodela a ndzi ta famba na yena tanihi munghana wa yena ndzi n'wi nyika nseketelo lowu a wu lavaka hi laha a wu lavaka ha kona.

Leswaku nsusumeto wa ngati emisiheni wu tlakukile ngopfu, leswi swi vangiwa hikuva munhu a nga endli vutiolori, ku va a dzaha swidzidziharisi na loko a ri na miri wa yena wu ri na ntikelo wa le henhla kumbe a nga dyi swakudya swo aka miri.

Vadyondzisi va nga tirhisa khume wa timinetse to hetelela eka nkarhi lowu va nyikiweke wona ku va va dyondzisa vadyondzi hi timhaka ta swakudya. Va nga va dyondzisa hi timhaka ta swakudya swo aka miri na swakudya leswi va faneleke ku swi papalata loko va lava ku va na rihanyo lerinene na ku va ku ri hi swihi swakudya leswi nga na ti-vitamin to tala, ti-carbohydrate na ti-protein.

Swihangalasamahungu swi endla leswaku vanhu va hatlisa va swi tiva leswaku vantshwa va xavisa swilo swo karhi. Va kota no fikelela munhu la nga le kule na vona naswona munhu a nga kota ku xava swixavisiwa leswi xavisiwaka hi vantshwa a nga zanga a ve kusuhani na vona, swi tlhela swi va na vuyelo wa le henhla tanihileswi vantshwa va nga hakeleki rent-e. Va xavisa va ri kwalomu va tshamaka kona. Leswi swi endla leswaku mabindzu ya vantshwa ya va na mbuyelo kumbe mabindzu la hi xiyimo xa le henhla.

Madokodela na tin'anga va nga tirhisana swin'we ku tshungula vavabyi. Ku na mavabyi man'wana a ma tshunguleki hi mimirhi ya madokodela, mavabyi lama ma kota ku tshunguriwa hi tin'anga ntsena, i mavabyi yo fana na ku wela loko wanuna a tinghenelerisa eka timhaka ta masangu ni wansati loyi a ha ku hetaka u humesa khwiri. Tin'anga ti nga tlhela ti pfuna madokodela hi ku twisisa ndhavuko wa swigulana swa vona. Hi kona madokodela a va ta kota ku twisisa loko xigulana xi ku, ku ya hi ndhavuko wa mina swilo swo tani a swi pfumeleriwile. Ku fana na loko dokodela ra xinuna ri lava ku cheka xirho xa le xihundleni xa n'wansati.

Mfumo wu nga nghenelela hi ku tlakusa mphakelo wa mimirhi eswibedhlele swa le matikoxikaya, wu nga tlhela wu thola madokodela na vaongori vo tala leswaku ku ri van'wana va kota ku tirha ninhlikani van'wana va tirha ni nimadyambu. Leswi a swi ta pfuna hikuva loko vanhu vo tala va khomiwa hi mavabyi nimadyambu a va koti ku kuma ku pfuneka hi nkarhi wolowo va boheka ku yimela dyambu rixa kumbe va ya eka madokodela lawa ya hakerisaka mali ku kota ku pfuneka hi xihatla. Mfumo wu nga tlhela wu aka titliliniki eka miganga yin'wana na yin'wana wu tlhela wu thola tiambulense leswaku loko va le tliliniki va vona leswaku xiyimo xi tikile naswona xi lava xibedhlele va kota ku hatlisa va yisa xigulana exibedhlele.

Ina, swakudya leswi a ndzi swi dya exikolweni a swi aka miri swakudya leswi swi katsa nhlampfi ya le xikoteleni, tiboncisi, masi ya rivisi, vuswa na rhayisi na hambi ku ri mihandzu yo fana na maapula na tibanana. Swakudya leswi a swi taleriwile hi ti-protein-i leti ti pfunetaka ku a ka masocha ya miri wa mina swi va swi ri na ti acid leti ti pfunetaka ku antswisa rihanyo ra mbilu ya mina, swi ri na vitamin-i ya D leyi nga na nkoka ka eka rihanyo ra marhambu ya mina na hambi ku ri calcium leyi na yona yi nga na nkoka eka rihanyo ra marhambu ya miri wa mina.

Ina, emugangeni wa ka hina vanhu lava hanyaka na vutsoniwa va hloniphiwa tanihileswi na vona va nga vanhu ku fana na van'wana, a va khetiwi va vuriwa leswaku vona mintirho yo karhi a va nge yi koti. Loko na vona va tsakela ku tinghenelerisa eka migingiriko yo karhi a va aleriwi, nakona loko va kombela ku pfuniwa va pfuniwa hi xihatla na hambi ku ri vukorhokeri bya swa vuhanyo byi va landza na le makaya.

Ina, tin'anga ti na wona matimba ya ku horisa mavabyi ya miri tanihileswi tin'anga ti tirhisaka mipyendzana ya xintu mi pyendzana leyiwani a yi katsakatsiwanga na swin'wana leswi swi nga ta vanga mavabyi yan'wana emirini loko munhu a swi tirhisa nkarhi wo leha, naswona matirhelo ya tin'anga kumbe ma tshungulelo ya tin'anga i khale ma ri kona vadyanhlampfi va nga se fika na tindlela ta vona to tshungula.

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku swi na nkoka ku kamberiwa tanihileswi xitsongwatsongwana lexi xi nga xi nga va ka na nghozi loko xo tshama emirini wa munhu nkarhi wo leha ku nga ri na vutshunguri. Ndzi nga tlhela ndzi va tsundzuxa leswaku xitsongwatsongwana lexiwani a xi hlaseri vavasati ntsena, xi hlaselo munhu wun'wana na wun'wana naswona xi na nghozi leyikulu kambe loko munhu o tikuma a ri na xona a hi ku hela ka vutomi hikuva xa lawuleka, ntsena munhu a landzelela leswi a va ka a byeriwile hi muongori.

Mindhavuko ya maAfrika ngopfungopfu maAfrika-Dzonga yi vula leswaku ri ku yimba i ndlela yo kombisa kumbe ku lunghisela jaha leswaku ri hundzuka wanuna na nhwana a hundzuka wansati. Kasi loko ku ri mindhavuko ya tinxaka timbe ku fana na tinxaka tale ntsungeni wa malwandle ku yimba a hi leswi va nga swi tolovela emidhavukweni ya vona, van'wana va ya eka madokodela ma ximanjhemanjhe ku ya yimbisa vana va vona ngopfungopfu va xinuna loko swi ta ka ku yimba ka vaxisati a va swi landzeleli, ku yimba ka vaxisati ku tele ngopfu eka mindhavuko ya Afrika.

Ndzi nga tsundzuxa manana leswaku a nga tshuki a yile ku ya lava vutshunguri eka muhangalasi wa swiphephana leswiwani hikuva manguva lawa vanhu va taleriwile hi vukungundzwana, va swi kota ku humesa maphepha yo ka ya nga ri ya ntiyiso ya ku kombisa leswaku vona va thwaserile vudokodela kasi dooh a va zanga va byi thwasela. Na loko o tikuma a xisiwile hi vanhu lava a yile ku ya lava vutshunguri eka vona loko a va yisa eka vanawu vanhu lava va swi kota ku ba mati tigwenya ti etlela, xa vumbirhi manana ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko o tshuka a lavile vutshunguri a yi eka swibedhlele na titliliniki ta mfumo.

Swilo leswi noonohaka ngopfu leswi vatimeri va ndzilo va hlanganaka na swona i ku tsutsumisana na nkarhi leswaku va kota ku ponisa vanhu na miako leyi nga ta va yi ri endzilweni, xin'wana xa kona hileswaku na vona va fanele va ti ponisa, swiyimo swin'wana swi va swi veka na vutomi bya vona enghozini kambe hikuva ntirho wa vona ku ri ku timela ndzilo vo fanela ku ya tirha ntirho wa vona hambiloko va swi vona leswaku na vona va nga lova kumbe va nga funya buwa eka xiyimo lexi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ri ku xava maphilisi hi ndlela leyi nga riki enawini swi veka vutomi bya vona enghozini tanihileswi man'wana maphilisi ma nga na switandzaku naswona va nga khomiwa, nawu wa Afrika-Dzonga a wu pfumeleli leswaku munhu a xava kumbe ku xavisa maphilisi hi ndlela yo ka yi nga ri enawini. Loko loyi a va xaviselaka maphilisi o khomiwa na vona va ta khomiwa tanihi vanhu lava a va n'wi hlohlotela va tlhela va n'wi seketela eka bindzu ra yena ro xavisa maphilisi swi nga ri enawini. Ndzi nga tlhela ndzi va tsundzuxa leswaku ri a va tshiki ndlela leyi ka ha ri na nkarhi tanihileswi va nga swi tiviki ku ri hi mpela maphilisi lawa ya nga wa xava va nga ma xava hi hi wona lava a va lava wona.

Lexi nga endliwaka leswaku timhaka ta rihanyo leti tshembeleke ti fikelela munhu un'wana na un'wana i ku tirhisa swiyanimoya, mavonakule na swihangalasamahungu ku dyondzisa vanhu hinkwavo hi timhaka ta rihanyo, mimirhi leyi faneleke ku xaviwa munhu a ri na papila ra ka dokodela na leti kumbe na leyi yi fanele ku xaviwa munhu a nga ri na papila ra ka dokodela, na ku tlhela vanhu va tiyisisa leswa ku ri yin'wana ya mirhi ya kumeka eswibedhlele na titliliniki ta mfumo mahala a swi bohi leswaku vanhu va ya va ya yi xava.

Eka vaxitimela ndzilo hi kombela mi ta hi xihatla, muako wa Chauke lowu nga le ka ndhawu leyi ku nweriwaka kona byala wu le ku pfurheni. Ndzilo wu sungurile hi le ndzhaku, ku ri i yini xivangelo xa wona a swi se tiveka kambe ndzilo wu tinyikile matimba. Ndhawu leyiwani yi kumeka etindhawini ta Saselamani, hi kombela leswaku mi tirhisa patu ra Pundza Maria mi ta hi rona kusuka kwala mi nga kona eBasani mi ta hi rona mi nga jiki mi ta wu vona miako loko se mi fambile timitara ta ku ta ku hundza khumentlhanu.

Hi ndhavuko va nyika vanhu mirhi leyi va ku leyi va faneleku va yi tola exikandzeni. Mirhi leyi va yi endliwile hi timitsu leti omisiweke ti katsiwa na mati kasi hi xamanguva lamawani vanhu va nyikiwa tiphilisi kumbe va tlhaviwa tinayiti.

Loko vuvabyi byi tlulela munhu o fanela ku quarantine kambe loko vuvabyi byi nga tluleli munhu a swi bohi leswaku a quarantine. Vuvabyi bya chicken pox bya tlulela leswiwani swi endla leswaku ri munhu a u fanele a tshama a quarantine ku papalata ku va a hangalasa vuvabyi lebyi hi xiyimo xa le henhla leswi nga ta endla leswaku ri tiko rero ri ya eka leswi vuriwaka lockdown.

U tichela eka khombo ro tikuma a ri ekusuhani na rifu kumbe a nga tikuma a hundzile emisaveni tanihileswi vuvabyi bya xifuva byi fambelanaka na ku hefemula. Loko munhu a nga teki maphilisi u ta tsandzeka ku hefemula.

Leswiwani a hi ntiyiso van'wana mikhuva ya GBV va yi dyondza lomu ku fambeni kumbe lomu mabyaleni kumbe evanghaneni va vona. Van'wani va kurisiwile makaya lama a ku ri na GBV kambe vona a va se tshama va yi endla mhaka ya GBV ku nga leswi xi xitatimende kumbe swiletelo leswi nga nyikiwa laha henhla a hi ntiyiso.

Ku nga endla munhu a titwa a nga ri kahle. Van'wana va nga lava no susa ndzhwalo wu nga si fikelela ku beburiwa tanihileswi a va nga swi langutelanga.

Munhu u fanele a hlamba hi xisibi. Xisibi lexiwani ku fanele xi va xi tirhisiwa hi yena a ri yexe na loko a a heta ku hlamba u fanele ya tiyisisa ku laha a hlambela kona wa ku basisa leswaku loyi a landzelaka loko a lava ku tirhisa laha lowun'wana a hlambela kona mavoko a nga tluleriwi hi xitsongwatsongwana lexiwani.

Yi nga herisiwa hi ku dyondzisa vanhu leswaku ri HIV a yi tluleli hi ku tshunela ekusuhani na munhu. Yi tlulela hi loko tingati ta vanhu ti hlanganisa naswona ni nga ni nga tlhela ndzi tsundzuxa vanhu leswaku ri ma kona mavabyi lama tlulelaka ma tlhela ma dlaya ku tlula HIV.

Manavetiselo lawa ya khorwisa tanihileswi xinavetiso xi kombisaka munhu kumbe vanhu nkarhi lowu a va ha ri na mukhava xi tlhela xi va kombisa loko va ri hava mukhava. Leswi swi ta endla leswaku ri vanhu va tshemba ku ri masiku hi masiku manharhu ntsena va ta va va ha ri hava mukhava.

Xinavetiso lexi ndzi nga ndzi nga tshama ndzi hlangana na xona i xinavetiso xa rhaba leyi ntswongaka pain. Rhaba leyiwani va ri u yi tota laha u twaka kona ku vava ivi yona yi ntswonga ku vava lokuya wena u ku twaka.

Nkhuvo wa muhlovo lowuwani kumbe wa muxaka lowuwani a wa ha endliwa masiku lawa. Vanhu va tsutsumele eka swa vukhongeri bya vukreste. Lava va ha swi endlaka a va ha swi endli ndlela leyi faneleke tanihileswi va nga kumiku nseketelo kusuka eka maxaka kumbe lava va ka va khumbekeke na hambi ku ri tin'anga leswaku ti ta ti ta va pfuna tanihileswi tin'anga ta manguva lama ti tirhisaka mali naswona ti durha ngopfu.

Vuxisi lebyi ni nga tshama ndzi byi twa hi laha a ku ri na munhu loyi a vula leswaku yena u xavisa maphilisi yo tshungula HIV. Maphilisi lamawani a ma xavisa kusuka endlwini ya yena vanhu vo tala va ye va tsutsumela ku ya lava ku kuma ku pfuneka kambe endzhaku ka nkarhi loko va loko va nawu vatwa hi mahungu lamawani va yile ku ya khoma munhu loyi a xavisa maphilisi lawa hi laha vanhu va nga lemuka kona leswaku ri a ku ri vuxisi ntsena.

Hi nkarhi wa COVID-19 munhu a fanele a hlamba mavoko endzhaku ka timinetse tin'wana na tin'wana ta ntlhanu na loko o tikuma a khomile laha ku khoma ka vanhu vo tala a fanele a tshama a karhi a hlamba mavoko loko a heta ku khoma xilo xolexo.

Hi ku dyondzisa vahlayisi va vanhu lava leswaku ri timali ta vanhu lava hanyaka na vutsoniwa ti tirhela vanhu lava nga na vutsoniwa a ti tirheli ndyangwini hinkwawo kumbe a ti tirheli lava va va hlayisaka naswona vanhu lava tshamaka na vanhu lava nga na vutsoniwa va fanele va dyondzisiwa mahlayiselo ya timali.

Vanhu lava hanyaka na vutsoniwa va khomiwa tanihi vanhu lava va nga kotiki ku endla nchumu. Minkarhi yin'wani a va nyikiwi migingiriko leyi fanelaka xiyimo lexi va va ku va xikhomile kumbe xivandla lexi va va ku va xikhomile entirhweni tanihileswi vatirhikulori ni vatirhikulobye va tibyela leswaku ri a va nga swi koti ku endla ntirho wo tani.

A swi hungutanga tanihileswi vanhu a va ya mahlweni va yirisa kumbe va tlula milawu leyi a yi vekiwile van'wana a va a lavaya emabyalweni kasi van'wani va ala va xavisa byalwa van'wana na hambi vakhomiwa va tlhela va huma a va ala va tlula milawu leyi a yi vekiwile hi nkarhi wa COVID-19. Leswi swi endlile leswaku milawu liya a yi ri kona yi nga kotanga ku hunguta ku ku tlulela ka xitsongwatsongwana lexi.

Eka nhloko ya xikolo ndzi kombela leswaku u u lemuka leswaku vana vo tala laha exikolweni xa wena va huma eka mindyangu leyi nga swela naswona swakudya leswi phakelaka laha xikolweni hi swona swi va pfunaka kambe hi masiku yo wisa a va koti ku swi kuma swakudya swa laha xikolweni ku nga leswi a ni kombela hi endla nghadi kumbe xirapha hi byala swakudya swa xilaveko ku nga matsavu na mihandzu leswaku ri hi kota ku phakela vana lava va famba na swona emakaya leswaku ri na hi masiku yo wisa kumbe loko swikolo swi pfarile va kota ku va na swo miyeta nyoka.

Mpfhuka lowu a wu laveka a ku ri ntlhanu wa timitara naswona swi pfunile leswaku xitsongwatsongwana xi nga koti ku hangalaka hi ku hatlisa tanihileswi vanhu a va nga koti ku khumbana.

Swi na nkoka leswaku ri mi ta kota ku tisirhelela tanihileswi swi ku hanya na switsongwatsongwani ku nga ri ku mhaka yo olova swin'wana swa dlaya loko munhu a tshama nkarhi wo leha a nga swi tivi leswaku u na swona kumbe a tshama nkarhi wo leha a nga swi tshungurisi.

Swi ta endla leswaku a nga tiphini emirini naswona swi ta endla leswaku a khomiwa hi mavabyi yan'wana ku fana na ku oma rihlanguti.

I ku va mi teka ngati mi yisa eka laboratory va ya cheka kasi swin'wana i ku va mi tlhava ngati kusuka exitihwanini mi yi chela eka xilo xin'wana xa ku basa lexi endzhaku ka nkarhi xi ta mi komba ku ri xiyimo xa n'wina i xa njhani.

Ndzi nga tsutsumela eka ndhawu ya le kusuhi ku nga va ku ri munti. vhengele kumbe kun'wana na kun'wana laha ku nga na xihlungwana ehenhla naswona ni nga kota ku kuma byetlelo ku kondza mpfula ya xiyimo xa le henhla yi hundza.

Bya muhlovo wa one bya lawuleka naswona munhu a nga tshami a ri karhi a nwa tiphilisi kasi bya muhlovo wa two a bya ha lawuleki byi lava munhu a tshama a ri karhi a nwa tiphilisi kumbe a nyikiwa na nereta leyi a faneleke a titlhava yona ngopfungopfu loko swi tikile. Nereta leyiwani yi fanele yi tlhaviwa emisiheni leswaku yi ta hatlisa yi tirha.

Ti endla leswaku ri ambulense yi nga fiki hi nkarhi naswona ti veka vutomi ta swigulana enghozini tanihileswi swigulana swi nga ha lahlekeriwaka hi vutomi bya swona loko ta ha yimerile ambulense leswaku yi nghena kumbe yi fikelela laha xigulana xi nga kona. Hi hala tlhelo swi vangela leswaku ambulense yi lava tin'wana tindhawu to kota ku fikelela swigulana hikuva tin'wana tindhawu a ti hlayisekanga hi ndlela ya vugevenga.

Va nga endla leswaku ri loko va xava va xava switoko swi hlayilenyana naswona va cheka leswaku ri swi nga kota ku tshama nkarhi wo leha ku fika kwini swi nga se moxeka kumbe swi nga se bola, leswi swi ta va pfuna leswaku ri enkarhini lowu taka va nga tikumi va ri na mpfumaleko wa xitoko.

Ku ya eswibedhlele swa mfumo i mahala naswona loko ku ri ku munhu wa tikuma a hakele ntsengo wo karhi, ntsengo wa kona wu va wu ri lowu nga le hansi leswi hi swona leswi endlaku ku ri swibedhlele swa mfumo swi tshama swi tele kasi swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo swi tshama swi nga talanga tanihileswi swi durhaka ku tlula mpimo.

Va nga kuma ndlela yo endla leswaku mimirhi leyi va yi katsiwile na swakudya tanihileswi munhu un'wana na un'wana hambi munhu a ri na dementia a a nga rivaliki ku dya swakudya, leswi a swi ta endla leswaku vanhu lava nga na vuvabyi lebyi va tshama va ri karhi va nwa mimirhi ya vona.

E-e a swi lulamanga tanihileswi swi nga ta endla leswaku ri vavabyi van'wani va tikuma va nga tlhogomeriwi hi mfanelo leswi swi nga endla leswaku ku van'wani va tikuma va hundzile emisaveni kumbe van'wana vaongori kumbe vatshunguri va tikuma va tikeriwa va nga ha tikuma va endlile swihoxo.

Swi va khumba hi ndlela yo ka yi nga ri kahle tanihileswi va nga ta ka va nga fikeleli mixavo ya mirhi leswi swi nga ta endla leswaku ri vuvabyi bya vona byi ti nyika matimba laha byi nga ta tlhela byi va nghozi swinene eka rihanyo ra vona kumbe vutomi bya vona laha va nga ta hetelela va tikuma va hundzile emisaveni.

Switandzhaku leswi ndzi nga tshama ndzi va na swona endzhaku ka ku teka murhi wo karhi, i ku etlela nkarhi wo leha murhi lowuyani a wu endla leswaku ndzi etlela nkarhi wo leha ku kota leswaku wona wu kota u tiyisa masocha ya miri wa mina wu lwa na xitsongwatsongwana lexi ndzi ri na xona.

Va nga lava mpfuno lowu nga ta endla leswaku ri vanhu va nga n'wi avanyisi, mpfuno lowu ku nga va wu nga va wu karhi wu suka eka vanhu vo duma swinene lava va rhandziwaka etikweni, nseketelo lowu a nga ta kuma ka vanhu lava wu ta endla leswaku leswi yena a lavaka swona swi humelela.

Yi endla leswaku ri munhu a nga tshami a hleketa hi leswi swi n'wi vavisaka, yi endla leswaku miehleketo ya yena yi tshama yi rhurhile kumbe ku phyuphya leswaku ri yi nga vaviseki kumbe misiha ya miehleketo yi nga kokeki ku tlula mpimo.

Switandzhaku swa mirhi swi nga tlakusa swiphiqo swin'wana swa rihanyo hi ndlela leyi mirhi yin'wana loko munhu a yi nwa yi va yi karhi yi ya lwisana na vuvabyi byo karhi kasi ka lebyi n'wana yi vanga khombo leswi swi ta endla leswaku lebyiya byin'wana vuvabyi byi ti nyika matimba.

Ndzi vona swi ri mhaka ya kahle tanihileswi swi nga ta endla leswaku ri vadyondzi va papalata ku biha emirini va ha ri ntsongo naswona loko vadyondzisiwa switandzhaku ka ha ri karhi va ta kota ku swi papalata, switandzhaku swo fana na vuvabyi lebyi munhu a nga byi kumaka loko a endla timhaka ta masangu.

Ku tlakuka kumbe ku durha ka minxavo ya mirhi swi endla leswaku ri hi nga fikeleli minxavo ya mirhi leyi tanihileswi hi nga riki na mintirho, na mintirho leyi hi nga na yona a yi hi holeli mali ya ku fika kwalaho leswi swi veka rihanyo ra hina enghozini naswona swi endla leswaku vuvabyi lebyi hi hanyaka na byona byi ya byi ri karhi byi ti nyika matimba.

Swi endla leswaku ri vanhu va nga ha tsakeli ku teka mimirhi hi mfanelo tanihileswi va nga ta chava leswaku ri switandzhaku swi ta ti nyika matimba laha swi nga ta veka rihanyo ra vona ekhombyeni ku tlula ku endla ku lulama loko miri wu faneleke wu swi endla.

Ndza kaneta tanihileswi ku nwa mirhi swi kombisaka leswaku ri munhu loyiwani a hi yena loyi a hlamuseriwaka tanihileswi swi vitaniwaka weak hikuva u va a karhi a tiva xiyimo xa yena a xinyata a nwa mirhi hambileswi a nga swi tsakeli leswaku ri a ta kota ku hola.

Tindlela letin'wani ti nga endliwaka hi le ta ku va vavabyi va byeriwa leswaku ri va nwa kangani murhi hi siku naswona va nwa va dyile kumbe va va nga dyanga, xin'wana ku nga va leswaku ri va tlhela va byeriwa leswaku ri loko se swivavi swi horile u nga ha yi emahlweni u tirhisa mirhi leyi.

Switandzhaku swo tala leswi vadyuhari va hlanganaka na swona i ku ka va nga ha swi koti ku hanya va nga ha ri na mirhi leyiwani loko vo tshuka va tlulire va tlurile siku va nga nwanga mirhi leyi va titwa va nga tshamisekanga emirini.

Hi leswi dyondzo leyi a yi nga tekeriwi enhlokweni ngopfungopfu eka hina vantima va tiko ra Afrika-Dzonga naswona loko yo ka yi nga ta tekeriwi enhlokweni mianakanyo kumbe vuvabyi bya mianakanyo byi nga tekeriwi enhlokweni, byi nga va na switandzhaku swa leswaku munhu loyi a nga na vuvabyi lebyi a va khombo eka yena na lava nga le kusuhani na yena.

I ku tiyisisa leswaku ri wa nwa mirhi ya yena siku na siku hi ku tiyisisa leswaku ri va n'wi hanyisa kahle va nga n'wi kariheli kumbe va n'wi endla leswaku a nga tlharihanga kahle.

I ku rivala swilo hi xitalo minkarhi yin'wani u pfa a a xanta swiambalo a huma a famba epatwini a nga swi lemukanga eku rivala lembe leri a ha ri nga a hanyaka eka rona kumbe leri a nga beburiwa hi rona na hambi ku ri ku rivala vito ra yena na laha a tshamaka kona.

Va nga tiyisisa leswaku ri munhu un'wana na un'wana emugangeni u va na dyondzo yo karhi hi vuvabyi lebyiwani kumbe vutshunguri bya vuvabyi lebyi leswaku ri loko a vona munhu a ri karhi a teka vutshunguri lebyiwani a nga n'wi nyefuli.

I ku tlakuka ka ikhonomi leswi swi endla leswaku mirhi yi durha ngopfu tanihileswi laha mirhi yi xaviwaka kona kumbe yi endliwaka kona, minxavo ya kona nakona yi tlakukile leswi swi endla leswaku ri loko mirhi yi ta yi ta xavisiwa etikhemisi yi va yi ri ya ntsengo wa le henhla ngopfu.

Vutshunguri bya le kule byi tirha hi xihatla nakona byi nga swi kota ku fikelela xivavi hi xihatla leswi swi nga ta endla leswaku vuvabyi kumbe swivavi swi nga tluleli eka tindhawu tin'wana swi hluriwa hi xinkadyana.

Antswa hi ku tiyisisa leswaku ri switandzhaku swa swidzidziharisi kumbe tidyondzo ta switandzhaku swa swidzidziharisi swi dyondzisiwa nkarhi na nkarhi exikolweni tanihi xiave xa tidyondzo leti vadyondzi va tikumaka, leswi a swi ta endla leswaku dyondzo ya ya switandzhaku swa ku dzaha swidzidziharisi yi yi nwelela.

Mirhi yi fanele ku kamberiwa nkarhi wihi na wihi ku tiyisisa leswaku ri ya swi kota ku hungusa ntshikelelo wa dementia kumbe ya swi kota ku tshungula dementia hikuva vuvabyi bya dementia hi lebyi ti nyikaka matimba hi xikadyana kumbe hi xinkarhana hikokwalaho mirhi yi fanele ku tshama yi karhi yi kamberiwa.